Matandza i nchumu lowu vanhu va wu tirhisaka masiku hinkwawo nchumu lowu endlaka leswaku etikhampani to tala ti nga fikeleli mbuyelo mbuyelo wa le henhla ta matandza hi leswi nkarhi wun'wanyana e vatirhi va kwalano ndzeni ka khampani yaleyo va matandza nkarhi wun'wanyana va kumeka va ri karhi va tirhi va kumeka va ri karhi va yiva matandza kutani va ya ma xavisa vona vinyi va kuma mali leswi swi endla leswaku khampani yi wa kumbexani va nga fikelele mbuyelo wa le henhla wa matandza nchumu un'wanyana yi leswi loko matandza yo tshama nkarhi wo leha ekhampanini ya ri karhi ya nga humelesiwi ya bola kutani loko ya borile va ta boheka ku teka matandza lamayani va ya wa lahla leswi endla leswaku khampani to tala ta matandza ti nga fikeleli mbuyelo wa le henhla wo xavisa matandza.

Ku ya hi ku vona ka mina a swi na nkoka hikuva vanhu vo tala lava lwelaka ku averiwa ka misava hi vuntshwa i vanhu lava nga ni makwanga lava lavaka leswaku misava leyi tirhela vona ntsena ku nga ri vanhu van'wanyana. I ngi misava leyi loko yi averiwana hi vuntshwa endzeni ka yona kumbe ehenhla ka misava leyi wa yi nga ku endliwa mintirho laha vantshwa va nga ta kota ku ya tirha na vanhu van'wani van'wani lava xanisekaka kumbe lava kalaka mintirho va kota ku ya tirha kutani va kuma xo dya loko siku ri ya hela, kambe hikuva Afrika-Dzonga i tiko ra xihlawuhlawu vanhu lava lavaka ku averiwa misava va ta teka misava leyi ku tani va endla leswi nga ta endla leswaku yi tirhela vona ntsena ku nga ri van'wanyana vanhu hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku misava yi nga averiwa a yi tshami hi ndlela leyi yi nga hi ka wona.

E-e, a swi lulamanga hikuva vanhu lava va tirhaka emapurasini va tirha ku vava swinene naswona va tirhelaku kuma mali yo xava xo karhi xo yisa ekhwirini nkarhi wun'wani vanhu lava tirha emun'wini loko dyambu ri hisa swinene, nkarhi wun'wanyana va tirha etimpfuleni kasi nkarhi wun'wanyana vatirha loko xirhami xi ri karhi xiba swinene leswi hinkwaswo swi nga va vangela mavabyi yo hambanahambana hi yo mhaka van'wamapurasi na vona va fane va va ehlekete leswaku vanhu lava na vona i vanhu hambileswi va tirhaka ntirho wo vava na vona va fanerile hi ku kuma muholo wa le henhla lowu fambelanaka ni ntirho wa vona lowo vava.

Vonelo ra mina eka mhaka leyi hileswaku loko vanhu va tirhisa mati lama hlambelaka va hlambaka kumbe ku hlantswa swibye hi wona loko va cheleta mati ya lama eka swimilana swa vona swimilana swa vona swi ta fa kumbexana swi nga ku ri hi ndlela leyi va lavaka ku ri hi kula hi yona hi yo mhaka vanhu a va fanelanga ku tirhisa mati lama hlambelaka kumbe lama hlambaka hi wo hikuva ma va ma thyakile.

Loko ndzi ri murimi ndzi lava ku sirhela swibyariwa swa mina ni swifuwo swa mina ndzi nga endla leswaku ndzi kuma ma diromo mo tala swinene ma endzeni ka madoromo lowu ndzi cheletela mati madoromo ya tala ya khapa madoromo yo tala yo ringana ndzhana kumbe ku tlula ya tala ya khapa hi mati leswaku ndzi kota ku cheleta swimilana swa mina ni ku nyika swifuwo swa mina swintshwa, ndzi nga endla leswaku ndzi xava swakudya swo tala swa swifuwo swa mina ku ta ndzi swi veka endlwini hi masaka leswaku loko nkarhi wa dyandza wu fika swifuwo swa mina swi nga fi hi ndlala.

Hi ku tirhisa thekinoloji, thekinoloji yi nga antswisa ku yi nga antswisa switsongwatsongwana leswi nga kumekaka endzeni ka masi kumbe swin'wana swilo leswi nga endlaka leswi nga kumekaka endzeni ka masi leswaku masi ya nga vi kahle kumbe ya nga yi ya ya khoma vanhu kahle loko va ma tirhisa hi thekinoloji swilo leswi nga endzeni ka masi leswi swi nga endlaka leswaku masi ya nga vi kahle hi thekinoloji swi kota ku voniwa kutani swi susiwa kumbe ku susiwa eka masi ya lama kutani masi maendliwa ma va kahle.

Mina ndzi tsakela tihuku leti fuyiwaka emakaya hikuva tihuku letiwa ti nyikiwa swakudya swa kahle, ti kula hi ndlela leyinene leyi faneleke. Tihuku letiwa a ti tlhaviwi ti nayiti leswaku ti kota ku kula hikuva tihuku to tala le ti xaviwaka emavhengeleni ti tlhaviwa ti nayiti kumbe ku nyikiwa swin'wana na swin'wanyana leswi nga endlaka leswaku ti hatla ti kula. Leswi nga endla leswaku vanhu lava dyaka tihuku leti va khomiwa hi mavabyi yo karhi hi yo mhaka ndzi tsakela tihuku leti fuyiwaka emakaya hikuva tihuku letiwa ti kahle swinene naswona ti endla leswaku munhu a nga khomiwi hi vuvabyi endzhaku ko dya tona.

Ina, jamu i nchumu lowu ndzi wu tsakelaka swinene hikuva jamu ya tsokombela hi lero yi tsokombela hi ndlela leyi nyanganyaka swinene naswona loko ndzi yi dya moya wa mina wa rhula. Jamu ya nandziha swinene hikuva ya tsokombela naswona loko wo yi tota exikolweni u ti dyela kahle xinkwa xa wena u ti nwela na tiya.

Swigwitsirisi i nchumu wa kahle wo veka swakudya kambe loko u veka swakudya nkarhi wo leha endzeni ka xigwitsirisi quality na vunene bya swakudya swa hunguteka xikombiso, loko wo veka nyama tin'hweti kumbe mavhiki yo hlaya nyana endzeni ka xigwitsirisi loko u ya humesa nyama leyi u yi sweka u ta kuma leswaku vunene bya yona byi hunguteriwe hi yo mhaka loko vanhu va xava eswakudya va swiveka ndzeni ka swigwitsirisi va nga tsha va nga swi tshamisa nkarhi wo leha kambe a va hatli va switirhisa leswaku swi nga hatli swi onhaka hikuva xigwitsirisi na swona xi hunguta vunene bya swakudya.

Leswaku va ta kota ku tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji hi ndlela leyinene van'wamapurasi lavatsongo exifundzheni swo hambanahambana va fane va rhanga va ya kuma tidyondzo hi xitirhisiwa xo karhi xa thekinoloji lexi va nga ta xitirhisiwa hi ku endla leswi va ta endlela leswaku va nga endli swihoxo loko va tirhisa xitirhisiwa lexi xikombiso, loko ku ri na tinayiti leti va ti tirhisaka kumbe mimirhi le va yi tirhisaka va yi tirhiselaka swifuwo kumbe swimilana swa vona va fane va rhanga va ya kuma tidyondzo ta leswaku switirhisiwa ku yini leswaku va ta switirhisa hi ndlela leyinene leswaku vanhu lava nga ta dya miroho leyi nga ta va yi byariwile kumbe tihomu ta vona va nga ngheniwi hi mavabyi.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala ni ku dya miroho yo fana ni tin'hwembe kumbe xipinichi ni khavichi leyi i miroho leyi byariwaka endhawini ya ka hina.

Ndzi nga fika ndzi ku eka yena nkulukumba kumbe mu chaviseki ndza swivona leswaku mi ndzi nyikile ntirho kumbe mi ndzi komberile leswaku ndzi tirha vusiku hinkwabyo vhiki hinkwaro kambe mi fanele mi swi twisisa leswaku loko ndzi tirha masiku lamawa ndzi ta va ndzi tirha ku tlula nkarhi lowu n'wina mi ndzi nyikeke wona hi yona mhaka a ndzi ta kombela leswaku mi ndzi engetelela muholo hikuva ndzi ta va ndzi tirha entirho lowu nga riki eti-hour-reni ta mina ta ku tirha naswona ndzi ta va ndzi tirha navusiku hinkwabyo lero ndzi ta va ndzi nga kumi nkarhi wo tala wisa hi yo mhaka a ndzi kombela ku engeteriwa muholo muchaviseki.

Michini nkarhi wun'wanyana yi nga ka yi nga tshoveli kahle swibyariwa leswi byariweke ndzi hlamusela leswaku nkarhi wun'wanyana emuchini wu nga fika wu tshova kumbe ku onha eswibyariwa ka si mavoko ya tshovela kahle swibyariwa ya endla leswaku swi nga onhaki kumbe ku moxeka hi ku tirhisa mavoko ntirho wa hatlisa naswona wa antswa naswona mavoko ya endla leswaku swibyariwa swi tshoveriwa swi yisiwa lomu swiyisiwaku kona swa ha ri kahle.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a sunguli a kambisisa misava leyi a lavaka ku byala eka yona hikuva a hi misava hinkwayo leyi lavaka ku byariwaka swimila a rhangi a languta ku nona kumbe ku nyuhela ka misava a kamba leswaku loko hi mpela o byala swimila misava yaleyo yi ta swi kurisa ke. Xin'wani u fane a rhanga a languta nguva leyi a nga eka yona leswaku a kota ku xikombiso loko a lava ku byala swifaki kumbe mavele u fane a yimela nguva ya timpfula leswaku swifaki swa yena swi kota ku kula. A hi hi kwaswo swimila leswi lavaka nguva ya mpfula naswona a hinkwaswo swimila leswi lavaka nguva ya ximumu hi yo mhaka u fanele a languta misava leyi a lavaka ku byala ka yona xikan'we ni nguva leyi hi nga eka yona.

Ndzi nga katsa leswaku vurimi lebyi a byi nge pfuni mina ndzi ri wexe a hi mina loyi a nga ta kuma xo karhi ndzi ri ndzexe, hi vurimi lebyi ndzi lava ku endla mintirho endhawini ya hina emugangeni wa hina. Ndzi lava ku endla mintirho ku fa ku fana na na vanhu lava va vantshwa la va nga riki na dyondzo kumbe lava nga pasangiki grade twelve ya vona. Ndzi lava ku endla mintirho leswaku na vona va kota ku kuma xa n'wanchumu naswona vurimi bya mina byi ta pfuna ni swisiwana loko ndzi ri karhi ndzi rima ndzi vona leswaku swi swa mina swirimiwe swi tele ndzi ta teka swin'wana ndzi ya nyika lava va pfumalaka.

Swipfuno swa ku xavisa mihandzu leyi omisiweke hileswaku mihandzu leyi omisiweke yi nga endla leswaku rihanyo ra munhu ri va kahle yi nga khoma munhu kahle a tshama a hanyile a tiphinile kahle kasi ku biha ka kona kumbe vubihi leswi ku xavisa mihandzu leyi omisiweke swi nga vangela vuvabyi bya chukele kumbe ku khweza kumbe ku ya a henhla ka chukele.

Maendlelo lamanene yo tiyisisa rihanyo ra misava hileswaku vanhu va nga tshuki va tsemile mimirhi kumbe minsinya yo tala laha ku nga salaka ku nga ri na minsinya. vanhu va fanele va tsema minsinya yo ringanela loko va lava ku hunguta minsinya kambe va nga vi va yi tsema hinkwayo laha ku nga ta vhela ku hela hi minsinya, xin'wanyana vanhu va fanele va hlayisa ndhawu kumbe misava vanhu va fanele va nga thyakisi emati kumbe minkova leswaku va ta kota ku hlayisa emadamu kumbe ku hlayisa ni swiharhi leswi tshamaka endzeni ka madamu hi ndlela leyi vanhu va nga hlayisa misava hi ndlela ya kahle.

Milawu leyi vekiweke eAfrika-Dzonga mayelana na ku dlayiwa ka swifuwo i milawu leyi vekiweke. Wun'wana wa nawu wa kona hileswaku loko munhu o kumeka a ri karhi a dlaya xifuwo u ta xa u ta humesa mali yo karhi leswaku a kota ku riha xifuwo lexi a xi dlayeke. Loko u kumeka u ri karhi u dlaya xifuwo u ta boheka ku humesa riho wo karhi wu n'wana nawu hileswaku loko munhu o kumeka a ri karhi a dlaya swifuwo xikombiso Mhelembe munhu yaloye u ta tekiwa yisiwa exitokisini xa maphorisa, va ndzawulo ya maphorisa va ta n'wi teka ku kutani va n'wi hoxa exitokisini.

N'wamapurasi a nga hlangana ni khombo ra leswaku vanhu va nga xavi eswimilana swa yena kumbe swilo leswi a swi byaleke naswona hi nguva ya kula ka swimilana a nga ka a nga swi kumi swimilana leswi a swi lavaka leswintsongo leswi a lavaka ku swi byala hikuva swimilana leswi swi ta va swi kurile.

Vanhu vo tala va sweka xipinichi hi ndlela yo hambana swinene loko u sweka xipinichi xo sungula u fane u tsemelela xipinichi xa wena loko u heta ku xi tsemelela u fanele ku xi hlantswa leswaku xi kota kusuka misava leswaku xi nga keceli, endzhaku ka swona xi chele endzeni ka poto ra wena leri baseke u nga cheli mati hikuva xipinichi yi xoxe xi na mati xi tshiki xi byabya kumbe ku phukula ku ringana timinetse ta makumembirhi. Endzhaku ka timinetse ta makumembirhi kamba leswaku xipinichi xa wena xi vupfile na loko xi vupfile u ta chela munyu u chela na matamatisi u pfala u swi tshika swi byabya nyana endzhaku ka loko swi byabyile u ta chela mafurha ya wena kambe van'wana mafurha a va ma rhandzi. Loko u cherile mafurha xipfale nyana xi byabya nyana kutani u phula.

Vanhu vo tala va sweka xipinichi hi ndlela yo hambanahambana kambe loko u lava ku sweka xipinichi xa masungulo tsemelela xipinichi xa wena kutani u xi hlantswa leswaku xi suka misava leswaku xi nga keceli loko u xi dya, endzhaku ko tsemelela xipinichi xa wena xi chele endzeni ka poto ra wena leri baseke. U nga cheli mati hikuva xipinichi hi xoxe xi na mati xi veke exitikweni kumbe ehenhla ka xitofu xa wena kutani u pfulela xitofu. Tshika xipinichi xi byabya kumbe ku phukula for timinete ta makumembirhi endzhaku ka timinete ta makumembirhi kamba leswaku xipinichi xa wena xa dyeka ke, loko xi dyeka chela munyu u chela na matamatisi kutani u pfala swi phukula endzhaku ko phukula chela mafurha endzhaku ko chela mafurha pfala swi phukula kutani u heta u phula.

Vurimi lebyitsongo hakanyingi byi kumeka emakaya laha vanhu va ti endlelaka swinghadana swa vona endzhaku ka tiyindlu kumbe ematlhelo ka tiyindlu. Leswi swi tlanga xiphemu eka nsirhelelo wa swakudya hikuva loko va ri karhi va ti haxerile swakudya swo karhi kumbe matsavu yo karhi va swi kota ku loko ndlala yi fikile va kota ku teka matsavu lama va ma haxeke loko ya vupfile kutani va ti swekela wona va dya wona ku fana ni xipinichi kumbe khavichi kumbe swin'wana na swin'wana. Leswi swi endla leswaku swakudya swi va swi sirhelelekile swinene hikuva a va nge teki mali ku ya xava swakudya kumbe ku heta swakudya leswi nga le kaya hikuva va ta va va ri ni nghadi ya vona laha va tekaka kumbe ku kha e matsavu va sweka va dya.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutaneke na yona eka ku xavisa swakudya eka matiko mambe hileswaku loko vanhu va matiko mambe va kuma swakudya leswi va nga ha vula leswaku swakudya leswi va swi kumeke a swi kahle swi va khomisa mavabyi kumbexani swi heta vutomi bya vona ku fana ni loko laha Afrika-Dzonga hi nkarhi luwani swakudya swa le China a swi dlaya kumbe ku herisa vutomi bya vana vo tala. Leswi nga endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi wa hikuva va nge he swi koti ku xavisela vanhu va matikomambe e swakudya swa le handle kumbe swakudya swo huma etikweni ra vona.

Ku tlakuka ka nxavo wa mbewu swi endla leswaku van'wamabindzu lava va nga varimi va nga swi koti ku fikelela timbewu to karhi leswi endla leswaku tinghadi to tala kumbe varimi vo tala va nga swi koti ku byala swimila leswi va swi lavaka hikokwalaho ka ku tlakuka ka nxavo wa mbewu. Leswi endla leswaku mabindzu ya vona ya vurimi ya wa naswona swi endla leswaku na vona va nga swi koti ku fikelela leswi va lavaka ku swi byala. Xikombiso loko mbewu ya khavichi yi ri ehenhla nxavo wa yona wu ri ehenhla va nga ka va nga swi koti ku xava mbewu ya khavichi leswi endla leswaku va nga swi koti ku byala khavichi, leswi endla leswaku varimi vo tala va tikuma va tshikile e norho wa vona wa ku va varimi lavakulu eAfrika-Dzonga.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku misava ya varimi kumbe ya vurimi yi fanele yi sirheleriwa, swilo swa nkoka leswi ndzi nga swi vulaka hileswaku varimi vo tala va ti hanyisa hi ku va va haxa e swimilana swa vona kumbe matsavu ya vona leswaku va ta kota ku hanya, swi ni nkoka leswaku misava ya vona yi sirheleriwa leswaku va nga tekeriwi swakudya endzeni ka milomu ya vona hikuva loko misava ya vona yo ka yi nga sireleriwi yi tekiwa leswi endla leswaku varimi vo tala mindyangu ya vona yi dlawa hi ndlala hikuva vo tala ka vona va tirhisa vurimi tanihi ndlela yo kuma xo yisa ekhwirini. Hi yona mhaka misava ya vona yi fane yi sirheleriwa, loko ko mupulani wa doroba a teka endhawu kumbe misava ya varimi u ta va a tlanga xandla eka ku endla leswaku ndyangu wun'wanyana wu etlela wu nga dyanga.

Loko vanhu vo tala va endla vurimi bya le madorobeni leswi endla leswaku swakudya swi nga ha xaviwi ngopfu, leswi endla leswaku van'wamabindzu va swakudya edorobeni va nga ha kumi e mali naswona mabindzu ya vona ya ta wa hikokwalaho ka vurimi lebyi nga sunguriwa emadorobeni. Hi yona mhaka vurimi byo tala byi fane byi endliwa emakaya leswaku swakudya swi sirheleleka loko swakudya swi sirhelelekile leswi endla leswaku van'wamabindzu lava nga le madorobeni na vona va kota ku kuma mali kumbe va kota ku kuma xin'wani xa le mandleni hikuva na vona swakudya swa vona swi ta va swi ri karhi swi xaviwa.

Ndzi nga tisirhelela hi ku ti kumela xibamu, ndzi nga xava xibamu ku endla leswaku vanhu va nga swi koti ku nghena endzeni ka purasi ra mina va yiva. Loko ndzi ri na xibamu ndzi ta endla leswaku madyambu man'wani na man'wani ni bulusa xibamu kumbe ku balesa xibamu ehenhla, loko ndzi endla tano vanhu va ta swi tiva leswaku ndzi ni xibamu naswona va nge vi ni matimba yo tshulela epurasini ra mina hikuva va ta va chava ku lahlekeriwa hi vutomi. Loko ndzi ri na xibamu leswi ta endla leswaku mina xikan'we na nhundzu ya mina hi va hi sirhelelekile, vanhu va chava ku fa swinene va chava rifu hi timbilu ta vona hinkwato hi yona mhaka loko ndzi ri na xibamu vanhu a va nge tshuneli eka nhundzu ya mina.

Ndzi nga va hlamusela leswaku eka vurimi tikhemikhali ti tirhisiwa ku sirhela swifuwo kumbe misava eka mavabyi mo karhi kumbe eka swilo swo karhi leswi nga ta endla leswaku swi nga kurisi kumbe ku humelerisa e leswi murimi a swi lavaka xikombiso, loko va tirhisa tikhemikhali eka muroho wa xipinichi va endla leswaku swi dyi swi nga tshuneleli kumbe ku nga vi na swidya leswi nga ta fika swi onha e muroho lowu leswaku wu wu nga kuli naswona eka swifuwo loko va tirhisa tikhemikhali va endla leswaku swifuwo leswi nga khomiwi hi mavabyi mo karhi lama nga ta endla leswaku swi fa kumbe ku mbumburheka hi xitalo. Tikhemikhali ti pfuna leswaku swimilana swi sirheleriwa eka swilo swihi na swihi leswi nga ta endlaka leswaku swi nga kuli.

Ndzi nga tumbuluxa e manyoro lamantshwa lama nga ta endla leswaku loko varimi va byala swilo swo karhi emisaveni yeleyo swi nga khataleki leswaku misava yeleyo yi ringanele ku byariwa swilo swihi kumbe swihi loko va byala eka misava leyi va tirhisa manyorha yo ndzi nga ta va ndzi va nyikile swilo swa vona kumbe leswi va swi byaleke swi hatla swi kula hi xihatla swinene hikuva varimi vo tala va hlangana ni mitlhontlho hikokwalaho ka misava leyi va byalaka eka yona hikuva yi va yi nga nonanga yi nga nyuhelanga kumbe yi va yi nga ri kahle ku va va byala e swimila sweswo leswi va swi byaleke hi yona mhaka ku laveka e khemikhali leyintshwa leyi nga ta cheriwa leyi nga ta endla leswaku loko yi cheriwile eka misava yihi na yihi ximilana lexi nga ta fika xi byariwa xi kula hi ku hatlisa swinene.

Xitirhisiwa xo durha swinene lexi lavekaka i xitirhisiwa kumbe hi leswi vuriwaka leswaku i tiraka, nchumu lowu durhisa hileswaku hi wona wu endlaka wu rimaka no endla leswaku masimu ya va kahle, handle ka tirhaka yo rima swi nga ka swi nga endleki leswaku swimilana kumbe leswi lavaka ku haxiwa swi haxiwa. Hi yona mhaka xitirhisiwa lexi xi durha swinene hikuva handle ka xona van'wamabindzu lava endlaka swa vurimi va nga ka va nga ha xi swilo swa vona handle ko va tirhaka leyi va ri yimerile hi yona mhaka xi ri xa nkoka swinene.

Ku hunguta mpimo wa swakudya leswi tisiwaka Afrika-Dzonga, van'wamabindzu kumbe van'wamurimi va nga endla leswaku va byala kumbe ku haxa e swilo leswi tisiwaka, hakanyingi laha Afrika-Dzonga leswi swi ta hunguta mpimo wa swakudya leswi tisiwaka hikuva loko swakudya leswi ri karhi swi kumeka laha Afrika-Dzonga, swi nge he boheki leswaku va matiko man'wanyana va ma va va swi tisa swakudya leswi hikuva swi ta va swi ri kona la Afrika-Dzonga, xikombiso loko ku va Afrika-Dzonga a va a va teka cabbage yo huma ematikweni man'wana, va nga ha byala khavichi emasin'wini ya vona leswaku khavichi yi kumeka kwala Afrika-Dzonga xikan'we ni nyama ya huku, tihuku vanhu va nga kota ku kurisa tihuku kutani va xavisa tihuku ti ngati ti ri karhi ti huma ematikweni man'wana kambe ti huma kwala Afrika-Dzonga.

Switsotswana hinkwaswo swi hambanile, xitsotswana xin'wana na xin'wanyana xi na nchumu lowu endlaka leswaku xi vonaka leswaku leswi switsotswana xa pfuna kumbe a xi pfuni, hakanyingi switsotswana leswi pfunaka loko swi momela kumbe ku namarhela e ximila, ximila lexi xa kula kasi switsotswana leswi nga pfuneki loko swi namarhela swimila, swimila leswi swi kuma nkarhi wun'wani makamba lama ya swona ya dyiwile kasi xitsotswana xo pfuna loko xi namarhela ximila, ximila xa kona u kuma nikambe na rin'we ri nga dyiwanga leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku hambanyisa exikarhi ka switsotswana leswi pfunaka ni leswi nga pfuniki.

Endzhaku ka ntshovelo loko swilo swa mina swi vupfile kumbe se swi ringanerile leswaku swi nga dyiwa kumbe ku xavisiwa, ndzi ta ba nsimbhi kutani vanhu ndzi huwelela ndzi byela vanhu leswaku se swifaki kumbe matsavu yo karhi se ya leswaku ma nga xaviwa kumbe se ma lulamile leswaku ma nga dyiwa, leswi swi ta endla leswaku vanhu va swi tiva leswaku eka mina ku ni matsavu, matsavu lama ndzi ma xavisaka leswi swi ta endla leswaku matsavu ya mina ya famba ya xaviwa kumbe ndzi nga endla leswaku ndzi teka matsavu ya mina kumbe swilo swa mina leswi ndzi swi swi haxeke leswi se swi nga lulamisiwa ku tshoveriwa endzhaku ka ntshovelo, ndzi chela endzeni ka movha wa mina kutani ndzi famba lomu mapatwini kumbe hi mimiti ndzi famba ndzi ri karhi ndzi xavisa ndzi huwelela vanhu leswaku se swi lulamile ku xaviwa.

Maendzo ya varimi yo ya emakete ya koma kumbe vanhu lava yaka emakete va varimi lava xavisaka, swi endla leswaku maendzo ya vona va nga ha ma teki hi masiku hinkwawo hikuva mafurha ya durha, xikombiso loko ku ve murimi a ya emakete masiku ya nkombo vhiki hinkwaro hi ku durha ka mafurha mi nga kuma leswaku munhu loyi u ya masiku ya mune kutani lamanharhu a nga yi leswi endla leswaku maendzo ya vona ya nga ha vi masiku hinkwawo, naswona leswi swi endla leswaku mabindzu ya vona ya wa hikuva masiku man'wanyana a va yi emakete kasi masiku man'wanyana va ya leswi hikokwalaho ka ku durha ka mafurha, ku durha ka mafurha swi va khumba hi ndlela yo biha naswona ndlela leyi nga riki ya kahle, varimi eka maendzo ya vona yo ya emakete hi yoho mhaka mafurha a ya fanele nxavo wa wona wu yisiwa ehansi.

A swi lulamanga leswaku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku leswi hikokwalaho hambileswi nivusiku va tirhaka hi swo vonikela kumbe swo kota ku vona, van'wana va nga ka va nga voni e nghozi leyi nga kona hakanyingi na madyambu na kumbe navusiku ku fambafamba swilo laha hansi naswona navusiku swilo swo tala swa humelela, va nga humelela hi tinghozi to tala ku fana ni ku lumiwa hi tinyoka kumbe ku lumiwa hi swin'wana na swin'wana na swo luma kutani va tikuma va nghena hi mavabyi mo karhi, naswona loko va tirha navusiku va nga ha va ni nghozi yo nghenela hi tinsulavoya kumbe makhamba ya va hlasela kutani van'wana va nga tikuma va lahlekeriwe hi vutomi bya vona, hi yona mhaka a swi lulamanga leswaku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku, a va tirhi ntsena na nhlekani loko dyambu ra ha vona kutani va chayisa va ya ekaya va ta swi vona mundzuku.

Ina ku sivela mati ya mpfula leswaku ma nga khuluki kumbe mati ya ndhambi leswaku ma nga khuluki, ndzi e ta endla leswaku laha mati lama ndzi vonaka leswaku ma khuluka kona ndzi ta teka xipedi kutani ndzi cela goji leswaku loko mati lama ma ta ma ri ku teni ma fika ma yima laha gojini ma nga hundzeli emahlweni ma khuluka ma ya mahlweni, leswi ta endla leswaku loko mati ya ri karhi ya khuluka ya fika ya khuvanganya endhawini yin'we, kumbe ndzi nga ku laha mati lama khulukaka kona ndzi nga endla leswaku ndzi hoxa kumbe ndzi nga endla leswaku ndzi cela goji lerikulu leswaku loko mati lama ma ta ma fika ma nghena endzeni ka goji leriwa, swi endla onge hi loko se ku ri damu leswi ta endla leswaku mati lama khulukaka ma nga ha khuluki kutani ya fika ya tshama endhawini yin'we.

Loko ndzi ri murimi switirhisiwa swa mina ndzi nga swi sirhelela hi ku swi teka ndzi swi veka endhawini leyi nga hlayiseka, xikombiso loko ndzi tirhisa swikomu ni timbewu ni swin'wana na swin'wana ndzi nga teka swilo leswi kutani ndzi swi akela ndhawu ya swona laha swi nga ta hlayiseka hikuva loko loko ndzo ka ndzi nga endli tano makhamba ya ta nghena ya yiva switirhisiwa swa mina naswona leswi ta endla leswaku ndzi tikuma se ndzi tlhelele endzhaku ndzi ya sungula ehansi ndzi xava switirhi, ku endla leswaku switirhisiwa swa mina swi nga yiviwi kumbe swi tshama swi hlayisekile, loko ndzi heta ku tirha hi masiku hinkwawo ndzi ta swi teka kuta ndzi ya swi veka endhawini ya swona laha swi tshamaka kona swi hlayisekile.

Ku endla leswaku switirhisiwa swa mina swi amukeriwa eswitolo ndzi ta endla leswaku loko ndzi ri karhi ndzi hlawula swilo leswi ndzi lavaka ku swi yisa eswitolo, ndzi ta endla leswaku ndzi vona leswaku swilo leswi yisiwaka eswitolo ku yisiwa swilo leswi nga kahle naswona leswi loko vanhu va nga ta swi vona va swi vona va swi tsakela swinene, xikombiso loko ku ve ndzi yisa matamatisi eswitolo ndzi ta endla leswaku ndzi yisa matamatisi lama nga bolangiki, ndzi teka lama kahle kutani ndzi ma yisa eswitolo leswaku vanhu loko va ma vona va tikuma va ri karhi va koka rinoko kutani va xava e switirhisiwa swa mina, leswi ta endla leswaku vanhu va rhandza switirhisiwa swa mina na ku amukela switirhisiwa swa mina eswitolo.

Ku endla leswaku mutirhelapurasi a hlayisa switirhisiwa swa yena u fane a tiyisisa leswaku swilo leswi a swi haxaka endzeni ka nsimu ya yena wa swi kambela hi masiku hinkwawo leswaku swi tshama swi hlayisekile, tlhandlakambirhi mutirhelapurasi u fane a kota ku tirhisa e switirhisiwa swa thekinoloji ku endla leswaku switirhisiwa swa yena swa le ndzeni ka masimu swi tshama swi hlayisekile, switirhisiwa leswi ndzi hlaya mimirhi leyi tirhisiwaka ku chela ehenhla ka swimila leswaku swimila swi nga khomiwi hi mavabyi mo karhi na mo karhi lama endlaka leswaku swimila swi nga kuli, naswona a nga hlayisa e switirhisiwa swa yena hi ku tshama hi masiku hinkwawo a ri karhi a tirha hi matimba ku hlakulela laha a nga haxa switirhisiwa swa yena kona leswaku ku tshama ku basile leswaku swi kota ku kula.